Uzila unyaka woke, twelve months.

Bobaba abantu bembaji, amadoda amakhulu.

Kulokha isokana nalisomako.

Mutjhwetjhwe othwalwa bobaba.

Bayivuma lokha nakuwelweko nakuyingoma.

Maringhana amakhulu afakwa esandleni anjenge, njengeensimbi.

Uyayithatha uyoyitjhisa bese umntwana aphumele ngaphandle ayokugudwa.

Yikomo eduna.

Sikhabo lomuntu lokha nakazibikako bona ungewakwabani uvelaphi.

Mkhambisani kamakoti.

Silukazi esithunywako siyokuthokoza bakwamkhozi lokha nabakhambako.

Burotho namkha lidombolo.

Balimbathisa isititirimba salo, baliphathise nesibhuku likhambe nomseme.

Lithanga.

Bamkhiphela ingubo namkha amaleyira womntwana, izembatho zakhe bamuthiye nebizo lakhe.

Uzila inyama yekomo begodu akayi nemizini.

Mudoko owenziwe ngestofmega othambiswako.

Mumuntu obhujelwe ngumma namkha ngubaba.

Kulokha ubaba nakazokungeniswa ngakwamakoti azokuthiya umntwana igama.

Libetjha elimbathiswa amasokana lokha nababuya engomeni.

Yikomo yakanina lakamakoti.

Lithumbu lomntwana eliba sesibhonweni egade adla ngalo elibizwa ngokuthi yikabi.

Sitjalo esitjalwa phasi.

Yikomo ebayabelana yona abomkhozi.

Sitjalo esitjalwako kwenziwe ngaso ipuphu.

Yingoma yokuzithabisa namkha ukuzijabulisa.

Kutjharhatjharha obumbathwa beSotho enyaweni.

Manyathelo enziwe ngetayere.

NguDuga, nguSlaki, nguDzwamari, nguMnatjhila, nguMsweswe.

Mncamo ombathwa masokana lokha nawugodukileko.

Yimbuzi ehlatjiswa abakhozi nabaphekelela umakoti.

Mncamo omnengi wabentazana bequde ebawumbatha ngaphezulu kwesithimba.

Mnyanya wesiNdebele lokha nabaphekelela umakoti.

Mncamo ombathwa bomama lokha nasele bendile.

Ziingubhe zamathwasana.

Muncamo omude ombathwa bomama lokha nabayokulayelisa ebandla.

Bazila iveke yoke, seven days.

Mntwana okhamba nomakoti.

Uthiywa ngubamkhulwakhe bese uyaphahlelwa kuthiwe siphiwe umntwana.

Mateksana amhlophe.

Akambathi ibhrugu elifitjhani, umbatha ibhrugu elide namkha nebhaji lokha nakumngcwabo or nakathunywe bona ayokubika umlandu.

Kufanele bona angahlali namasokana begodu angakhambi ngesikipa emnyanyeni wesiNdebele namkha emngcwabeni.

Uzila inyama yekomo begodu akayiphumi ne-gate aye emzini.

Bukhanzikhanzi namkha bucwebe obumbathwa endlebeni.

Matjharhatjharha evane bawafake esambrenini sakamakoti.

Yinyama enekiweko yomiswa.

Ziyi-four namkha zine.

Sikhumba esimbathwa bobaba, sikhumba esimbathwa bobaba.

Ziinthimba zakamakoti.

Uvela esikhathini esingange-three months, ukwenzela bona abantu bangamungameli.

Mumuntu nasele umfowabo athethe.

Nguyise likamkhwenyana.

Kumele bambathe amarogo lokha nabaya emngcwabeni namkha nabaya emnyanyeni wesiNdebele, begodu abayi ebandla lokha nabayokusa ukudla.

Yimbuzi yembeleko.

Sikhumba esimbathwa bobaba ehloko.

Mncamo ombathwa mumuntu oqede isiko ombathwa esifubeni.

Nguhagana onghanapela ingubo.

Mnqopho wokobana bayokuthatha ubusokana namkha ubudoda.

Ziinkomo zamalobolo ezibuya ekhabo lakamkhwenyana ziyokuhlatjwa ekhabo likamakoti.

Ngudadwabo nakaphekelela umakoti.

Nakumntwana womsana uyawiselwa nakungowomntazana uyathonjiswa.

Yinto eyembathwa entameni namkha enyaweni imbathwa bomama.

Mincamo yamaNdebele ebayimbatha enyaweni nezandleni.

Ngumakoti ombathiswa ibhidi lokha nakayokwenda.

Likonyana lakosomesi nabalikhipha lokha nakuthathwako.

Mumuntu wembaji obizwa lokha nasele udadwabo nasele endile.

Mumuntu othetheko.

Sikhumba esimbathwa bentazana bequde ngemva.

Baguda umntwana begodu bakhambe bayokubika ekhabo lomntwana.

Yimali ekhitjhwa lokha nakuzokuthathwa umntazana bona ayokwenda.

Sigqoko selanga.

Incagu musomu wesandleni.

USonkomo mumuntu wembaji.

Silukazi esizala unina lakamkhwenyana.

Kuveza ifihlo lokha umkhwenyana nakayokuveza indaba ekhabo mntazana.

Sigqoko esithabalele njenge-plate esithwalwa ehloko.

Yipuphu emhlophe eyenziwe ngesiphila.

Mthetho wokobana akayi emngcwabeni, akayihlabi iinkukhu ofana akahlabi isilwana begodu akakhambi futhi khulu akhambe eqa nalapha kungafanelanga khona.

Mncamo ombathwa bentazana bequde ngaphambili lokha nabavunule isikhethu.

Imbathwa ngunomyezana lokha nakayokulayelisa ebandla.

Ziinkomo ezisithandathu, eziyi-six.

Buboya obuthwalwa bobaba ehloko lokha nabakhipha ingoma.

Kufanele aziphathe kuhle ahloniphe unosokanakhe nososokanakhe begodu ahlale ambethe ingubo angahlali esitulweni.

Kulokha umakoti nakaya ekhakwakhe ayokukhiphela unosokanakhe imiseme nemithanyelo.

Irhabi sivunulo esenziwe ngomncamo esimbathwa bentazana ebangakathobi ekubizwa ngokuthi matlawana.

Isikotjhi sikete namkha litjhilo elembathwa bentazana lokha nabasemnyanyeni.

Ziinrholwani ezincani ezimbathwa edinini, ezenziwe ngomncamo.

Angiyazi ipendulo yakhona bona yini.

Angiyazi bona umgari uyini.

Sipahla esidala, ekade sahlako.

Yikumbese, ingubo yesiNdebele.

Yikumbese enombalo, enemimida emithathu.

Yitjali enamatjharhatjharha emphethweni.

Angiyazi ipendulo yakhona bona yini.

Umncwazi sikotayi.

Umkhala mncamo othwalwa bomama ehloko

Yingutjana encani embathwa bomma.

Yingubo enamakhalakhala, embathwa bentazana.

Iqakatheke ngobuhle nangokulandela ikambiso yakhona.

Litjho ukuthi sengimkhulu, ngiphumile ebuntwaneni.

Iveza ubumina bami bona ngingewakwabani, ngivelaphi.

Yinyama yekomo, abantu bayela umrhoru ingomba kuyivela kancani.

Lilimi lesiNdebele ingomba ngikhulele kwaNdebele, ngihlala namaNdebele.

Iye, umvumo uveza imvelaphi yomuntu.

Zidlala indima ekulu ingomba ukghona ukwazi imvelaphi yakho.

Mnyanya wamasokana wesiNdebele, ngiwuthandiswa kukobana awupheli msinya umnyanya

Uhlonitjhwa ngokuthi lokha nakuphume ingoma yoke into iyajama, akekho umuntu ozokwenza umnyanya namkha umuntu ozokuphatha ihlabathi akhe.

Kudlala indima ekulu khulu.

Angiwazi bona yini.

Banomthelela omuhle khulu tle ingomba bayakghona ukukukhumbuza entweni oyikhohliweko.

Ziindatjana ezifaka hlangana nokwazi imvelaphi yakho.

Ngelokulandela indlela yakhona ngekambiso yakhona efaneleko.

Ngewokuvulela inhlanhla zakho kuthi ukhambe ipilo yakho kuhle.

Kunokuninana, ukuninana kukhona.

Ngiyazikhakhazisa ngesiko lami tle ingomba kuyimvelaphi yami, yinto engiphila

Ngezokukhamba zikhuluma izinto esizenzako emasikweni wethu, zikhamba ziwakhuluma emirhatjhweni.

Midlalo yentonga.

Kudlala indima ekulu khulu tle ingomba kunambithisa umnyanya.

Awa, awa akukghonakali angivumi.

Kungebanga lokuziphatha kuhle komuntu.

Kungebanga lokobana sibabantu isikhulumi kokufana, benzelela lokha umuntu nakakhambileko ayengaphetjheya akghone ukuzwana nabantu bangapho.

Libahlanganisa ngokuthi bakghone ukuzwana ngekulumo ebayikhulumako.

Magama wokobana yazi imvelaphi yakho.

Umbono wami uthi, awa, awapheli amalimi wesiNdebele.

Balifunda ngokuthi bakwazi ukuhlonipha abantu abadala, bakwazi ukuhlonipha umuntu omkhulu kibo.

Ngunobangela wokobana sibabantu siyazikhukhumeza, asisalandeli ikambiso yamasiko wethu.

Lilimi lesikhuwa, i-English.

Kungebanga lokobana ufuna ukubona nizwane ngento ezobenikhuluma

Lisebenza lokha umuntu nakangakghoni ukukhuluma namkha nakangazwisisiko bona ukhuluma ngani.

Lidlala indima ekulu khulu tle.

Ngingathoma ngibafundise ngemvelaphi yabo kobana bavelaphi.

Unotlabalala butjwala besikhethu obuphekwe ngomthombo.

Kukudla kwesikhethu isidudu.

Amanasa mthombo lokha nabaqeda ukuwutlhodlha, nawuqeda ukuphekiwa bayawutlhoga bese kuvela amanasa.

Yintanga yomengu.

Ngesinye isitho senyama evela enyameni

Butjwala besikhethu, obugayelweko bomthombo.

Mrhoru nokudla kwamareyisi.

Kukudla okunamafutha khulu.

Kukudla okunamafutha khulu okunjengengama-chips namaqanda.

Yinyama yembuzi ebayihlabise usosokana.

Sisembatho esimbathwa bobaba namkha ziinkosi. Isembatho sakhona sikhumba basembatha njengengubo. Simbathwa ziinkosi lokha nabayokuthula umlayezo or lokha nabakhipha ingoma.

Iphotho yiphephethu ekulu embathwa bomma ebendileko, lokha nakendileko bayimbatha ngaphambili, mncamo ophothelweko namkha othungiweko. Umbathwa bomma ebendileko lokha nabavunulileko ngomnyanya.

Iphephethu mncamo othungiweko, ombathwa bentazana ngaphambili lokha nabayokugida or or lokha nabavunule isikhethu.

Ibhetjha sikhumba esimbathwa basegwabo namkha abesana, lokha nabavunulileko isikhethu. Isikhumba sakhona namkha ibhetjha lakhona balimbatha ngaphambili nabayokuqula or nakuyi-Heritage Day bayimbatha ngaphambili.

Isithimba sikhumba esitjhukiweko esivunulwa bomma namkha bentazana bequde basivunula ngemva emanzinzweni phezu kwethuwula lokha nabavunule isikhethu namkha iinrholwani nabayokugida.

Sivunulo esimbathwa bomma lokha nabayokwenda emzini omunye, umuzi lokha nabayokwenda namkha nabayokutjhada.

Iporiyana sivunulo esimbathwa bobaba abathetheko bayimbatha esifubeni lokha nabayokukhipha ingoma namkha lokha nakumnyanya.

Amapatlagwana kungabamanyathelo enziwe ngetayere namkha ngesikhumba enziwe ngetayere abethelwa ngeempikiri abizwa ngokuthi mapatlagwana.

Umtjhotjho yivunulo yesikhethu eyenziwe ngesikhumba ethwalwa bobaba ehloko, lokha nabakhipha ingoma namkha nabakhipha amasokana.

Ibhengela bucwebe obumbathwa bentazana esandleni, lokha nabarhebisako navane bambethe iimpahla ezihle emnyanyeni, barhebisa bambatha amatjharhatjharha wamabhengela ezandleni.

Amanambasikhambe mateki amhlophe ebawabiza bona mateksana, angambathwa ngubani nobani godu mara kwesinye isikhathi yembathwe bentazana equdeni.

Amacici ambathwa eendlebeni lokha umuntu nakafuna ukurhebisa iindlebe yakhe, ingambathwa angambatha ngubani nobani, kodwa kwesinye isikhathi ambathwa bentazana namkha bomma.

Ibherede ngenye eyingwani epataleleko njengepleyidi evane bayithwale eminyanyeni namkha evane ithwalwe babantu ebazwana nama-fashion.

Idzila namkha izungu ngenye yomurhebiso ombathwa bomma entanyeni namkha enyaweni, intonyana eyisimbinyana evane bayifake enyaweni nentanyeni lokha nabasemnyanyeni namkha nabaya emnyanyeni.

Amatshega bucwebe obumbathwa esandleni, kwesinye isikhathi umbathwa maPedi namkha beSuthu bawufake ukurhebisa esandleni bahlobise ngazo.

Iyerhana mincamo eminengi namkha yivunulo embathwa bentazana ngemva phezu kwesithimba, lokha nabavunule isikhethu emnyanyeni.

Angiyazi bona yini ingejana zange khengizwe kuthiwa batjho kunento enjengengejana. Angiyazi ipendulo yakhona ukuthi yini, namkha ihlathululo yakhona ukuthi yini.

Ingwani sigqoko selanga esithwalwa ehloko, singambathwa ngubani na? lokha nakutjhisa ilanga khulukhulu ye, abantu bambathe ingwani, isigqoko ukukhandela ukutjhiswa lilanga.

Ikghororo ziinrholwani namkha yivunulo epheleleko yesikhethu, embathwa bentazana bequde namkha bomma, ibizwa ngokuthi yikghororo.

Umlingakobe mincamo emide embathwa bomama ehloko lokha nakuwelweko namkha lokha nakaphume ingoma nabayokugidela igwabo bambatha imilingakobe.

Inyoka mncamo omude ombathwa ngunomyezana ehloko lokha nakayokulayelisa abobaba ebandla bona sebayakhamba basale kuhle sebabuyela emuva.

Inyoka imbathwa lokha nakwendiwako nakuthiwa umakoti uyenda. Kumbathwa inyoka umncamo omude.